Xa umntu efuna uthenga imoto fanele into yoba ujonga ioyili kwi-engen noba akho oyile ithontsizayo. Ujonga umphakathi nomphandle wemoto into yoba akumoshakelanga nto, ndijonge nee-brakes intoba ii-brakes ziyasebenza, ndijonge imoto yakho intoba iselungelweni lento yoba ihambe endleleni inazo neempepha. Uphinde ujonge nee-lights noba ii-lights ziyasebenza, ugqibe uhambe ngemoto uyive intoba akho nto yenzekayo ngeli xesha uhamba ngayo.

Ewe, ilungelo lam lokufunda luyahlutha bekufanele uba njengokuba ndiaplayile ndenze kakuhle kwizifundo zam kunyaka ophelileyo, imali endizawufunda ngayo kuqinisekisiwe into yoba ndiyayifumana ukuze ndiqhubeke ngazo izifundo, nanjengoko imfundo ibalulekile kumntu wonke.

Ewe, zikhona intengiso ezizinto abantu abangoomama kakhulu zithi zibabize imali ethile kuba zisazi intoba abantu abangoomama abaqhubi ngendlela efanayo nabantu abangootata, banabo ubunono endleleni.

Ukuthenga i-airtime efowunini kunceda intoba awubi nandleko zininzi and ke xa sewuyithengile iyakhawuleza ufumaneka ngeli xesha ulifuna ngalo.

Malume, iyafuneka intoba imali ibe khona oyisebenzisayo ukuvula iakhawunti, akhawunti leyo kuzawufuneka kube nemali esoloko ikhona qho ngenyanga ngoba kunee-chargers ethi ibe nazo iibhanki nanjengomntu othe wavula kuyo imali. Yona ke ibhanki izawutsala imali qho ngenyanga ukuncedisana intoba i-bank yakho, i-akhawunti yakho isoloko ivulekile. Xa ukhupha imali izawutsala naxa kukho imali engenayo.

Mama, akungemnandi intoba ukumka kwakho singabi nayo into ethi masikufihle ngayo, wonke umntu nezinye ifemeli ziyakwenza intobana zenze umasingcwabane. Ngoko ndicela intoba nawe sikufake akuba ndiyakuhlolela ntonje ndikhawulelana nento engekehli, ndifuna intoba mhla kwenzeka ngolo hlobo ngaloo mini kwenzeka ngayo yonke into ibe ime ngobumi nakum kwabanye abayifemeli yethu.

Uthatha isazisi sakho usise kumqeshi, umqeshi akunike iphepha elibizwa ngokuba yi-Y nineteen eli phepha uyalithatha ulidibanise ne-bank statement ulise kwaLabour. ULabour afake iinkcukacha zakho kuye ze akuxelele emveni kwexesha elithile kuzawuphuma iimali zakho.

Ingenelelo ye-inshorensi yokungcwaba kukuba bakunika isixa esithile, kusakwenzeka loo nto ukuze ukwazi ukungcwaba ilungu losapho lwakho.

Ndingafaka kwezinye iiakhawunti kuba kuyinkcitho mali ukufaka imali ibe ungafaka kwezinye iiakhawunti apho unofumana le mali usube uyijonge intoba ungayifumana.

Ndingaphatheka kakubi kodwa into enondinika ithemba yintoba ndizawuqhubeka nezifundo kwaye xa ndithemba ndawufumana umsebenzi ndizawukwazi ukuyibuyisa.

I-inshorensi yokufumana unyango xa uleliswe esibhedlele ikunceda ngexesha usesibhedlele xa kuthe kwenzeka loo nto kuba uye uthi ungabhatali nto. Kwaye ngalo lonke ixesha usesibhedlele iyakubhatalela uquka amayeza noqhaqho othi ulifumane.

Le app uthumela ngayo imali, uthenge umbane kwaye uyakwazi nokuthi uthenge i-airtime.

Imfundo ephakamileyo xa isimahla bekufuzeke wonke umntana uyalisebenzisa eli thuba kuba ibaluleke kakhulu nangona uninzi lwabantwana lungathathi ntweni. Le imfundo bekufanele liyithathela ingqalelo.